Ndingakrweca umqhubi weteksi ukuba ndiphangela phi kwaye ndikhwela yonke imihla. Ndicacise ukuba ndisandokuqaphela ngoku ukuba ndilibele isipaji, ndixolise kakhulu, ndithembise futhi ukuba imali yakhe uzawuyifumana.

Ndingathatha le yam imali, enye ndiyibuyisele kulo mntu ukhupha itshintshi eteksini. Ndingenza kanje ngoba laa mali inikwe mna ukhona umntu ibifanele uba iya kuye, noba ngu-driver okanye ngumqhubi weteksi okanye ngomnye wabakhweli, ayoyam.

Ndifikelwa kukuthula. Andinamvakalelo ithile kodwa ingcinga iye indifikile nje kukuzibuza uba azuba ngumhlaba kabani na lo umngaka.

Idolophu esiphila kuyo , esihlala kuyo ayilungiselelwanga izithuthuthu nezithuthi ezincinci. Nangona ke ingakunceda ukuba ungaxingi kwitrafikhi kodwa zibuze ukuba xa usowufuneka uhlikile kwesi sithuthuthu ungene kwezi ndawo uzihambayo edolophini uzawusimisa kuphi, uzawusimisa ndawuni apho uzawuqiniseka ukuba sikhuselekile kwizinto. Asikabinazo ezaa ndawo zomisa izithuthuthu edolophini, ufike ukwazi usibophelela isithuthuthu sakho. Kodwa ke ngaphandle nje kwaloo nto, andiyiboni mna ikhona enye ingxaki.

Andoyiki ukhwela inqwelomoya ngoba abantu abayiqhubayo ngabantu abayifundeleyo, iyafana nje nokuba umise itekisi. Laa mntu akavele angene eteksini angakhange avavanywe ukuba uyakwazi na ukuyiqhuba. Iingozi ezenzeka kwinqwelomoya zimbalwa kakhulu xa usowufanisa neemoto ke esiziqhelileyo mihla nemihla. Kukho nendawo, nezinto ezibekiweyo ukuba xa ikhona ingxaki eyenzekayo ube ukhwele le moya, le nqwelomoya, zikhona abantu abaza kukhokhela ukuze uqiniseke ukuba uphuma usindile.

Njengoba ndiqhelile ukukhwela ibhasi ndingakhwela noba igcwele, ndime uba kufuneka ndimile. Uyawuthi ke xa kukho umntu ohlikileyo kuvele indawo yokuhlala ndihlale.

Ndicinga ukuba licebo eli. Njengomntu omdala oneminyaka engamashumi amabini ucingile wafikela ekubeni uba into ezosombulula le ngxaki anayo kukuba azifunele isithuthuthu. Kwaye ke unayo .

Njengomntu oqhele uyikhwela ekuseni ibhasi, ndingathetha naba bantu bakhwela nam kwesi stophu sebhasi ndicele ukuba bandibhatalele ngelabo ikhadi ngoba siqhele udibana yonke imihla. Ndingumntu ke mna ke othanda uncokola, abantu aba bakhwela nam esitophini ndingaqiniseka ukuba siyazana, ingathi isehla le nto yokulibala isipaji ndibe ndithetha nabantu endibaqhelileyo.

Ukusebenzisa uloliwe xa kuthuthwa imithwalo yeyona ndlela inexabiso eliphantsi ukodlula izithuthi zomoya kunye nezendlela. Umcelimngeni ke oye udibane nawo xa usebenzisa uloliwe lixesha, kuba xa kuthuthwa ngololiwe izinto ziye zithathe ixesha elide kunoba ubuhamba ngomoya okanye ngendlela.

Abaqhubi beteksi ababafuni abantu beemoto ezincinci abakhwelisa abantu, bacinga uba abantu apha endleleni abafuna ukhwela bafanele uba bakhwele eziteksini. Ndakhe ndabona ke imoto ihayikhise abantu abayimisileyo endleleni yaze yaleqwa yiteksi kuba laa noteksi ukholelwa ekubeni uba abantu abafuna ukukhwela imoto noba bayaphi na kufanele baye erenkini.

Mheza, uzawunyuka unyuke ngqo, uzawunqandwa yitha neemoto ezehlayo ezipipizayo. Xa ubona imoto epipizayo ke uzibone iiteksi. Imoto epipizayo uyayimisa uqiniseke uba iya etawuni, ukhwele ke. Uzawukhwela, istopu umxelele udrayiva uba uyafika apha uza kubonisa uba wohlika phi.